Ba sa nang le bokgone jwa data jo bo kwa godimo, ba ka lwala go batla tiro mo dikgwebong tse di dirisang data o tsaya Go ka nna thata go tsena mo mmarakeng wa tiro fa bokgone jwa data bo le botlhokwa thata mo diposeng. Fa kgwebo e tlhoka gore data e tlhatlhobiwe ka botswerere, batho ba ba sa kgoneng go dirisang ditlhotlhwa tsa data ba ka se feleletse ba amogetswe mo diposeng tse dintšha.

Ke dirisa data ya Telkom e bitswago inthanete data. Yona e rekiwang ka makgolo a manne, e tsaya sebaka jang sa beke e nngwe, yona e botoka mo tse dingwe ka gore e nna sebakanyana le gona ga e turi go fitlha go tshwana le tse dingwe.

Data eo ke e rekileng mo kgweding e fitileng ke four Gig eo e dutseng dibeke tse tharo fela, mme ke dirisitse lona lebaka leo la dibeke tse tharo fa motho a batla go reka data o tshwanetse go lebelela gore yo dula sebaka se se kangkang, tshwanetse le go lebelela gore a na madi a duelwang a le kana le ao batho ba bangwe ba a duelang, a lebelele le gore a na e tshwara inthanete.

E ka ntumedisa go ke ya di Gig e tse tlhano ka nka kgona go e dirisa kgwedi yotlhe. Gape nka rata gore e tsene ka letsatsi la mathomo la kgwedi gore ke kgone go e dirisa sebakanyana le gone ke kgone go tsena di inthanete sebakanyana.

Go ka kgonega go sheba video ya boleng jo bo kwa godimo ntle le go tlhoka nako, ka lebaka la lebelo le le kwa godimo la download. Didiriswa tse di amanang le motlakase, motlakase wa dipatlisiso le dithoto tse di smart, di ka buisana ka nako ya nnete, go ka nna bonolo go dirisa ditiriso tsa Virtual Reality jaaka mo thutong, bo dithutong le boiphisanong. Kgolo ya tiriso ya mobile, kgolo ya ikonomi le tshebeletso e e kwa godimo ya di projeke tse di golo. Ditšhono di dišwa go tshawana le ditiriso tsa boitlhophelo le botsogo Autonomous Vehicle-e le ditoropo tse di boitshepi ka censor-a le go laolwa ka motlakase.

Go tsena ka gare ga mafaratlhatlha, o tshwanetse go reka data eo e lekanego, e ka ba go ya Gig goba ya go feta gore o kgone go bolela le balosika le ditsala. O tshwanetse go lemoga gore data eo e kgone go dula sebaka se se kanang kanang, le gore o kgona go daela eng gore o kgone go kgotlha data e o tla kgonang go tsena di inthanete, di whatsApp le di Facebook. Tseo di kgonang gore batho ba tlhaeletsana le balosika ba le ditsala.

Fa data ya me e ka fela nka leka go dirisa Wifi gore ke kgone go tsena di inthanete. Go ya ka nna go netefatsa gore data e bolokega o tshwanetse go e tima, ga o fetsa go e šomisa, o tshwanetse ga o beya phone netešiše gore go timile data ka ge o sa e berekise.

Nna fa ke ya lebenkeleng ke reka mowa mme ka kgona go ifetolela gore o nne data, gobane ke lemogile gore ga o reka data e ba tura thata lebenkeleng go fetisisa ka o reka mowa. O fitlha gae wa itirela data eo tlhokang, eo tsebang le gore o tla kgona go tsena di inthanete, wa kgona tlhopha gore o nyaka data ya go tsena kae le kae.

Mokgotsi wa gago a batla data empa a sena yona, o ka kgona go mo farologanela ya gago ka o daela dinomoro founung ya gago, wa kenya dinomoro tse eleng tsa gagwe gomme wa tlhopha gore o ka kgona go romela data ya go fitlha go fitlha kae gore e kgone go mothusa ka kopo ya tiro.